Go na le ditlhare tse o fitlhelang di rekisiwa mo marekelong a mangwe, mme e le tseo e leng gore di itiretswe, di sa tlhatlhobiwa le go lekolwa ke Lefapha la Pholo, ba di rekisa le ka tlhwatlhwa e kwa tlase, go na le tse di tlhatlhobilweng, e le mofuta o le mongwe maar mme, e se selo se se sengwe, leina le ka go.

Ya ka nna, mo tikologong ya ka, ga ke ise ke itemogele ditlamelo dipe, mme seo ke se naganang ke gore, puso e ne e ka thusa bagodi ka gore ba ba thapele batho ba e le goreng ba tla ne ba ba tseela melemo kgotsa ditlhare tsa bone ko kokelong, ba di ba isetsa. Go na le gore mogodi a feleletse e nna gore o ya kokelong kgwedi le kgwedi, a latela ditlhare tsa gage le meriana ya gage, ka dinako dingwe o fitlhela ebile ba sokola le ka dipalangwa go ya ko kokelong.

Nna go ya ka nna, ke bona go le botoka bagodi ba tlhokomelwa ke ba lelapa, ka ntlha ya gore, fa mogodi a kgonne go go tsaya a go godisa, a go tlhokometse, fa a setse e le motho o mogolo jalo, gwa tlhokagala le wena gore o mo fe lerato le tlhokomelo tsa go fileng tsone kgolong ya gago, ke sa re kwa tlhokomelong ya bagodi ga go na lerato le tlhokomelo, mme ke fela gore le bone ba ka itumelela go kry-a dilo tseo mo go ba losika kgotsa ba lelapa.

Dilo tseo di tlwaelegileng ke gore batho ba itlwaedisitse gore ba feleletsa ba tsaya bagodi ba bone, go ba isa ko tlhokomelong ya bagodi kgotsa ba ba tlhapela batho romela mo magaeng. Mme go le gantsi kana ke tsa gore bagodi ba itumela thata fa ba setse ba godile jalo, mme bana ba bone kgotsa bana ba bana, dikokomane kgotsa ditlogolwana, ba sa le bone, ba bafa lerato, ba itumelela nako e ba nnang le ba lelapa, go ya matsatsing a bona a bofelo.

Mekgwa le ditekanyetso tsa setso di bopa maikutlo a rona ka gore bontsha le gore lemosa gore, go tlhokomeleng batsofe re ka kgona go e ungwelwa go le gontsi go e kry-la botlhale jo ba nang le bona, le go e ungwelwa ka go tsaya lerato le kgolagano e ba e bopang, magareng ga rona le bone, le tse dintsi tse di feteletseng go feta foo.

Lelapa le setšhaba seabe sa bone mo go tlhokomeleng batsofe ka go ba fa lerato, go ba tlamela ka ditlhoko tsa bone, ditlhare, melemo, dijo le go netefatsa fa ba tlhapa banna phepa ka dinako tsotlhe. Mme seno se farologana go ya ka ditso tse dingwe, ka ntlha gore ditso tse dingwe ba dumelang mo goreng, fa mogolo a nna mo dingwageng tse di rileng fa a setse a tsofetse, ba mo isa ko tulong ya tlhokomelo ya batsofe, ga ba sa nna le ene mo lelapeng.

Nna mo tikologong ya ka, ga ke ise ke itemogele kgotsa go lemoga sepe se e leng gore se ka tswa se tlamelwa bagodi, ntle le gore gangwe mo ngwageng kgotsa morago ga sebaka, ke teng foo ke reng ba tlamelwa ka dipapetlana tsa dijo.

Mo tikologong e ke nnang mo go yone, ke itse lefelo lengwe le leng gore ba tlhokomela bagodi ko teng, ke lefelo la bagodi. Ditirelo tse ke reng ba ba fa tsone, ba thusa bagolo kgotsa bagodi ka go ikatisa mo mesong, ba ba thusa le go ba tlhapisa, go ba fa ditlhare, melemo ya bona ebile ba ba thusa le ka gore ba e leng gore ba tota ba gateletswe, go na le ditlamelo tsa go tshwana le gore ba check-iwa ke baoki, ba ba tlamela ka thuso e ba e tlhokang. Ee, sone setheo sa teng sa duelelwa.

Ke tsa gore puso ga e na tlhokomelo epe kgotsa thekgo epe mo batsofeng ba rona. Se puso e ka se dirang ke go tlamela batsofe ka ditheo tse e leng gore ba ka nna teng, ba tlhokomelwa ko teng. Se sengwe sa bobedi ke gore, batsofe ba e leng gore gongwe ga ba batle go ya ko dikokelong kgotsa go ya ko ditheong tseo, ba ka ba romelela baoki ba ba tlaneng ba ya ba ba lekola morago ga nako e rileng, ba ba thuse le ka ditlhare le melemo ya bona.

Phenšene ya puso, nkare e ya leka fo e lekang teng, go ka thusa batsofe ba rona, mme fela ke gore ka dinako dingwe e feleletsa e felela mo go boneng dingaka kgotsa baoki, bagolo ba ipatelela ka yone le go reka melemo le ditlhare tse ba di tlhokang. Ke nagana gore ga ne puso e ka dira ka tsela nngwe gore batsofe ba bone tlamelo ya mahala fa ba ya ko dingakeng, go ka nna botoka.

Go dira kopo ya go bona phenšene o ka ya ko dikantorong tsa puso tsa SASSA, wa ya go kwadisa motsofe ko teng ka ditlankana tsotlhe tse di tlhokagalang, kgotsa o ka tsena mo maranyaneng kgotsa yona websaete, kgotsa wa kwadisa mo go yona, go gabedi.

Ga ke nagane phenšene ya puso e ama morwalo wa madi mo ba lelapa le batlhokomedi, ka ntlha ya gore letseno le e leng gore kgotsa le teng mo lelapeng, ba tswanela go le dirisa ka tsela e ntse ba le dirisa ka lona, nka se balele la batsofe gore le thusa go le kalo-kalo mo lapeng, mo go tlhokomeleng batsofe.

Motho o go amogela madi a phenšene ka dingwaga di le masome a marataro, mme tseo ke dingwaga tse di beilweng ka ntlha ya gore le go rola tiro, motho o lekanyeditswe go fitlha fo dingwageng tseo, gore e be a ka bereka go fitlha fo go tsona ebe a rola tiro.